Mina ngijwayele ukulalela umculo lwase-America olufana ne-pop noma i-hip hop. Futhi ngithanda nokulalela amapiano, la eNingizimu Afrika, ngingashintshela ku-EDM noma i-rock, ngoba abantu abaningi ingathi bayaluthanda lolo hlobo lomculo.

Ngithanda ukubukela izindaba zakwa-SABC njalo eb'suku kodwa ngiyathanda ukubheka ku-inthanethi nasey'nkundleni zokuxhumana ukuze ngithole isiqiniseko sokuthi izindaba ziyathembakala.

Ukuthola usekelo lolwimi lwendawo kubalulekile kakhulu ngoba eNingizimu Afrika, izinto eziningi zibhalwa futhi zikhulunywa ngesiNgisi. Abantu abaningi abasizwa kahle isiNgisi futhi leyonto iyenza ukuthi bangakwazi ukufunda kahle ngoba abaqondi kahle isiNgisi. Ngakho-ke ukuthola usekelo lolwimi lwendawo lusivumela ukuthi sikwazi ukuqonda kahle izinto esingazazi futhi isivumela ukuthi sakhe ubudlelwano nabantu abangasazi isiNgisi noma abangasa abangawazi ulwimi lwendawo.

Kungangiphatha kabi kakhulu ukuthi ngingakwazi ukulandela umdlalo weqembu lami engilithandayo ngoba ukubukela umdlalo kuyindlela yami nabangani bami ukuthi sikwazi ukuthi sihleke sonke, sixoxe izindaba ezimnandi. Mina ngingazama ukuya e-stadium ngiyobona kahle iqembu lami uma ngingakwazi mhlawumpe ukulalela emsakazweni noma ngibone kumabonakude

Uhulumeni kumele abambe iqhaza elikhulu ekuhlinzekeni nge-Wi-Fi ne noma i-inthanethi, ngoba esikhathini samanje izinto eziningi ziku-inthanethi. Izinto ezifana namabhangi ama-ATM ayavalwa, kumele sithumele imali nge-inthanethi. Kumele uhulumeni abambe iqhaza elikhulu lokuya endaweni ezisemaphandleni la angasipha i-Wi-Fi noma i-inthanethi yamahhala ngoba iyadingakala ngesiLungu bathi-iFourth Industrial Revolution. Ngakho-ke, wonke umuntu eNingizimu Afrika kumele akwazi ukungena kwi-inthanethi afunde kabanzi ngayo.

Angikaze ngihlale isonto noma ngaphezulu ngingenalo i-data kodwa mangicabanga, ngaphatheka kabi kakhulu. Uma lokho kungayenzeka ngoba impilo yami yonke ikwi-inthanethi manje, ngisebenzisa ukukhuluma nabangani bami nomndeni wami engingahlali nabo ngisebenzisa i-inthanethi uku ukukhuluma nabo uma ngingakwazi ukukhuluma nabo isonto lonke ngaphatheka kabi kakhulu.

Izinkundla zomculo zisebenzisa into ebizwa i-algorithm ukuthi ifunde ukuthi ngithanda iy'ngoma ezinjani. Ibona iy'ngoma engizikhethayo mina ney'ngoma engizilalela kakhulu. Ngaleyondlela, iyakwazi ziyakwazi ukukhetha ukuthi mhlawumpe imuphi umculo engawuncoma.

Ngingaklama inkundla ye-telemedicine ekuvumelayo ukuthi ukhulume nodokotela nge-video call futhi usebenzise izinto ezifana ne-smart watch ukuthi ubheke izinto ezifana ne-blood pressure ne-heart rate yakho. Ngaleyondlela, udokotela uyakwazi ukubona ukuthi impilo yakho ihamba kanjani. Lokho kungasivumela thina singabantu ukuthi sithole usizo kubo odokotela ngendlela esheshayo futhi asidingi ukuthi siye kudokotela siyombheka ngenyama.

Izinhlelo ezifuna ukuthi ubone ama-video amade phecelezi i-long form video content ezifana no-Youtube, nezinto ezifana no-Netflix no-Showmax, zisebenzisa i-data eningi, ngoba kumele ubone ama-video amaningi, futhi lokho kuthatha i-data eningi.